Ho bobebe haholo ho bula savings account hobane o se o na le cheque account ebile o na le mobile banking APP. Ke kopa o kene ho banking APP ya hao ha o qeta o kenye user name le password ya hao. Ebe o se o kena ho accounts, o tobetse moo e reng open new account. Mona hee o se o tla kgetha savings account o bale di terms and condition o di utlwisise hantle ebe o ya di amohela. O etse bonnete ba hore lebitso la account-e ke lona le hore o bona account number ya hao e ntjha ya savings. Mona hee o ka qala jwale wa transfer-a tjhelete ho tloha ho cheque account ya hao ho ya ho savings account.

Ke kopa o tle o kene ho mobile banking APP ya hao. O fihle o kgethe payment option ke mo hee moo o tla kenya mabitso a sekolo ka botlalo, account number ya sekolo. O etse bonnete ba hore account number e nepahetse, o kenye reference, reference o tla kenya mabitso a ngwana hao ka botlalo le student number sa hae sa university-ing. O be se o kenya amount o tlamehang ho e patala university-ing, ha o qeta o kope proof of payment ebe proof of payment ya teng oe romella sekolo, o ba founele ho etsa bonnete ba hore ba e fumane tjhelete ena kapa o ba romelle email.

Ha ke utlwisisi hore hobaneng account-eng ya ka ho nkuwe makgolo a mane a insurance. Empa tumellanong ya ka le lona e ne le hore kgwedi le kgwedi le tla nka makgolo a mararo. Taba ena ha ya ntshwara hantle hohang hobane jwale banka e tla ba le ditjeho ka baka la nthwena e le entseng, le bonahala le sa tshware di-customer-a tsa lona hantle. Nthwena e tlo iketsetsa ditjeho bankeng ya ka account-eng ya ka. Ke kopa le tle le nhlalosetse ebile le kgutlisetse tjhelete ya ka bankeng ya ka.

Dithuso tsa ho pepa di tswela bomme molemo o moholo haholo hobane bomme ba na le dikgwedi tsane tse ba di dulang ha ba le mmeleng ba sa sebetse. Ho sena tjhelete e kenang ha ke bone hore bontate bona ba ka hloka jwang tjhelete ena kapa tshekeho ena, hobane bona ba ya sebetsa ha mme a le mmeleng ho ha ba dule fatshe, ba se ke ba kgola. Jwale ha ke utlwisisi hore hobaneng ba ka batla ho kenyelletswa dithusong tsena tse bomme ba di fuwang.

Tobetsa puo o batlang ho thuswa ka yona ATM-ong motjhining moo, ebe o kenya karete ya hao ya tjhelete lesobeng le ka letsohong la le hoja o shebisise karete ya hao ka moo manane a qalang ka teng, ebe o e kenya ho jwalo motjhining, kenya PIN number ya hao ha o qeta o tobetse enter tsa kgetho hore account ya hao ke savings kapa ke cheque ka ho tobetsa le konopo le pela savings haebe ke savings le pela check haebe ke check. Kgetha tjhelete o batlang ho e ntsha ka ho penya lekonopo le haufi le lenane leo. Tobetsa enter ha o qetile tjhelete e tla be se e tswa.

Motswalle wa ka ha ke bone e le leano le letle hore o kadime tjhelete ho mashonisa hobane taba ya pele tshehlo ya bona e hodimo haholo hoo ho etsa ho se ka ba bobebe ho e patala kaofela, ebe jwale o so phela o kolota kgwedi le kgwedi, o sa qete hape ho kotsi hobane bo mashonisa ha ba tlasa molao wa kadimano ya ditjhelete ya Afrika Borwa, e nngwe ntho ha o sebetse, o ke ke wa tseba ho patala bo mashonisa. Ke nahana hore re etse kgwebonyana e nyane ke tla o thusa ka qalo ya ditjhelete.

Abuti hore o fumane loan ya ngwana ya sekolo ya hore a ye university-ing o tlameha hore ebe ngwana hao ke letswalla la mona Afrika Borwa, hape ho tlameha hore ho be teng bonnete ba hore o amohetswe university-ing eo a tlo bala ho yona. Ebe ke university e tsibisahalang mona Afrika Borwa, wena jwalo ka ntate wa ngwana, o tla batlwa setshepiso sa hore o tla patala loan eo ka hore o sign-ele hore ke wena a tla ba a patala. Motswadi o tlameha ho ba le lengolo la bopaki la hore o ya sebetsa. Ho tla etswa tjhebo ya hore o patala dikoloto tsa hao hantle pele o ka fuwa loan eo.